U ya nga ha nṋe, nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwa vha shumise masheleni avho a mindende kha uri vha wane dzilafho, ndi vhona uri tsha khwine muvhuso u tea u bvisa masheleni uri hu fhaṱiwe fhethu hune vhaaluwa vha ḓo ṱhogomelwa hone naho musi vha tshi khou lwala vha wana dzilafho hanengei nga mahala ngauri tshelede ine vha vha vha khou i wana ya mindende i vha i khou vha thusedza kha zwiṅwe zwithu zwine vha zwi ṱhoga kana mitshelo kana vha ṱhoga tshiṅwe tshithuvho u ḽa. Ndi vhona uri zwi vha zwi khwine muvhuso u tou u ita zwezwo, vha sa shumise masheleni avho a mindende.

Nṋe ndi vhona uri muthu ndi khwine a tshi ya vhuongeloni ngauri u ḓo wana thuso nnzhi haningei, a hayani a nga si kone u wana thuso dzoṱhe. Vhuongeloni musi a tshi kho lwala manese vha nga mu panga dzi ḓiripi uri a kone u fema zwavhuḓi, vha mu panga na dzi thambo dzine dza ḓo panga maḓi muvhilini wawe uri a dzule, u dzuke wo takala muvhili. A hayani zwi nga si ḓo konadzea ngauri mitshini ya vhuongeloni i nga si ye mahayani, ndi khwine a tshi ya vhuongeloni hune a ḓo kona u wana thuso yavhuḓi yo no bva kha manese na kha madokotela wa kona vha mu fha na zwiḽiwa zwine a tea u zwi ḽa hu itela muvhili wawe.

Ndavhelelo dzine lushaka lwa vha nadzo musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa u ṱhogomela vhaaluwa, ndi uri vha ṱoḓe uri vha wane vhaaluwa, vhakegulu na vhakalaha vha dzule vha kiḽini, vha vhavhuḓi, vha tea u ṱhogomelwa zwavhuḓi, vha fhiwe zwiḽiwa nga tshifhinga, fhethu hune vha vha vha khou dzula hone hu vhe hu si na tshika hu vhe ho kiḽiniwa zwavhuḓi. Hu vhe fhethu havhuḓi, vha dovha hafhu uri vha ḓivhe uri na zwiḽiwa zwine vha zwi ḽa zwi vhe zwi tshi ḓisa mitakalo mivhilini yavho ya vhathu vha aluwa.

Kha vhaaluwa vhane vha kha ḓi kona, vhane vha kha ḓi kona u tshimbila na u tou hwenya, sa vhana vhavho a u tei u tou vha kuvhela, ndi zwone u nga bika wa fhedza wa kulumaga na hune wa vha dzula hone fhedzivho u kuvha, kha vha ḓi vha ḓi kuvhule vhone vhaṋe. Ndi amba kha zwiḽiwa zwiḽiwa vha ya kona u ḓiitelavho, thi u vha wo bika. U vhudzwa uri u songo ita hetshi na hetshi u nga zwa zwino kha vhathu vhaswa, zwiito zwo no fhambana kha zwa vha kale. Vha tea u ṱhonifha na dzi tsheo dzine avho vhana vha dzi dzhia.

Nṋe ndi vhona u nga ri mahayani hashu kha re hu fune, ri dzule ri tshi ya u kulumaga, hu sa vhe na mashika, hu vhe havhuḓi. Kha ri ite dzi ngade, ri ṱavhe miroho yo fhambananaho yeyi ngauri miroho i a ḓisa mitakalo mivhilini yashu. Kha ri ite ri ṱangane nga vhadzulapo vha hanefho ri ite uri muḓi muṅwe na muṅwe hu vhe na bommbi ya maḓi sa musi maḓi a a ndeme, a dovha hafhu a ri thusa uri ri sheledze zwimela zwashu. Kha ri gudise vhana uri vha ye zwikoloni vha wane pfhunzo, wa funzee.

Nṋe ndi vhona zwi khwine uri muvhuso u thole maṅwe manese vhathu vhane vha ḓo thusedza kha vhathu vha ne vha na malwadze ane ha fholi, vhathu vhane vha ḓo kona u vhafha mishonga vha vha sumbedzisa na milayo na dzi ndayotewa dzine vha tea u dzi tevhedzela uri hovho vhulwadze vhu songo ṋaṋa na uri vha ḓiseliwe mishonga dzi kiḽiniki ngauri tshiṅwe tshifhinga wa wana mishonga i tshi khou pfhi i khou shotha kana ha pfhi wo fhela.

Mulwadze a nga fhedzisela vhulwadze havho ho ṋaṋa a hanefho moḓoroni, ezwo zwi bva na kha uri vhathu vhane vha vha nae kana haneyo manese a khou mu ṱhogomelisa hani kana hoyo mulwadze a nga fhedzisela o lovha a hanefho moḓoroni.

Nṋe u ya nga ha nṋe, ndi vhona hu si na muthu wa nṱha kana wa fhasi, roṱhe sa vhathu kha ḽino ḽifhasi ri tea u lafhiwa u fanana naho tshi pfhi muthu u a tambula kana muṅwe u na tshelede nnzhi ngauri roṱhe ri khou fana, ri vhathu, roṱhe ri vhathu ri na mivhili ri ya roṱhe ri ṱhoga uri mivhili yashu i dzule yo takala. Nṋe ndi vhona u nga ri zwi vha zwo khakhea, vhathu kha ri fariwe u lingana ri fhiwe dzilafho u lingana.

Musi havha vhathu vha tshi ḓa u dzhia dzilafho ḽavho, vha vhonala sa vhathu vhane vha vho neta, sa vhathu vhane vha vha khou bva na mabiko nyana, vha pfha mivhili yavho yo sokoU neta, vha pfHa vha khoU nyaga u sokou ṱanza.

U ya nga ha nṋe nṋe ndi vhona zwo fanela ngauri tshumelo ya hone i vha i sa khou tou wanala ngauri u vhuya vhathu vha ita miduba milapfhu lapfhu zwi khou amba uri na manese a hone ha khou tou shuma nga u khwaṱhisedza. Tshiṅwe tshifhinga wa wana manese a khou shotha, wa wana na dzi kiḽiniki dzedzi dza mahayani wa wana u khou tou shuma nese ḽithihi fhedzi, wa wana nga hangei nnḓa vhathu vho ḓala badi, nga ngeno hu na vhana nga thungo nga hangei hu na vhaaluwa, zwo sokou ṱanganana, vha si khou wana thuso. U ḓo wana tshiṅwe tshifhinga vha haneo manese a ya imisa vhathu mara vha tshi zwi ḓivha fhedzi vha tshi tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri na mishonga a hu na yo fhela.

U ya nga ha kuvhonele kwanga musi ri tshi amba nga ha vhuongelo ha muvhuso, muvhuso hone miduba yo ḓala fhedziha dzilafho vhathu vha dzi wana mahala, zwiḽiwa vha dzi wana mahala, vhathu vha vheiwa kha lufhera vho vhala kana vha tshi swika na vhaṱanu, madokotela a hone a ṋangiwa nga sibadela tshenetsho. Ri tshi amba nga vhuongelo ha phuraivethe a hu na miduba, muthu u ṱavhanya a wana thuso yo no bva kha manese kana dokotela hone u vheiwa kha lufhera lwau u woṱhe ngauri u vha wo badela.

Nṋe ndi vhona tshumelo ya ambuḽentse i yavhuḓi ngauri i ya thusa musi hu si na moḓoro, zwo sokou itea wav ha wo khou lwala nga madekwana. U a kona u founela nomboro dza hone dza ambuḽentse, i ḓa nga u ṱavhanya nahone i a gidima ya ṱavhanya ya swika na vhulwadze ha hone vhu saathu u ṋaṋa. Ambuḽentse i a thusedza nga maanḓa na kha vhathu vhane a vha na mimoḓoro na uri i a ṱavhanya, u ya wana na thuso haningei ambuḽentsi ngauri i ḓo i na mmbete na ḓiripi uri u kone u fema zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri khwine vhathu vha mahayani vhadzulapo vha tea u vhudza vhathu vha ha masipala uri vha vha thusedze vha ḓe na thandululo, vha vha thuse uri vha songo kumbiwa nga miḓalo. Vhathu vhone vhaṋe vha nga ṱavha miri milapfhu hu itela u ḓitsireledza uri vha songo kumbiwa, vha ita na zwo uri vha songo sokou reila dzi goloi na u tshimbila tshimbila na uri na kha fhasi ha buroho hu songo dzuliwa, hu songo pfhukiwa no pfhukiwa.

Musi wo vhidza vhathu vha tshumelo ya shishi u ḓo wana muthu wa hone o ḓa o lenga nahone wa wana a tshi khou ita zwithu zwa hone ngo ongolowa. Wa wana na ḓiripi ya hone a songo ḓa nayo uri muthu i vhe i khou mu thusa khou fema uri vhulwadze vhu songo ṋaṋa sa musi wo sedza na fhethu hune wa dzula hone na bada ine uri yo itisisa hani, u ḓo wana muthu wa hone a khou reilisa zwiṅwevho heyo goloi ya hone. Wa wana muthu a songo tsha takala a si tsha vha na mutakalo a tshi sala tshi swika vhuongeloni wa wana zwo no ṋaṋa.

Zwithu zwine zwa itisa uri hu vhe na mililo mihulwane, ndi u fhisesa ha ḓuvha, arali ḽi tshi khou fhisesa hu a vha na mililo mihulwane. Musi vhathu vha tshi khou fhisa maḓaka kana muthu a sokou sia a songo tsima mulilo eḽia ḓaka ḽothe ḽi yo swa, wa wana na thavha dzi khou swa nga hakei ngauri nahone hu khou fhisesa. U ḓo wana muthu o sokou laṱa fula ḽawe ḽi songo fhelela, ḽi tshi kha ḓi duga, o sokou laṱekanya huṅwe na huṅwe wa wana hu tshi khou vha na mililo mihulu.

Naho musi wo ṱangana na thaidzo u ḓo wana u si khou wana thuso ngauri u ḓo vha u si khou ḓivhalea, u si khou ḓivhiwa kha honovho vhupo ngauri wo sokou ya wa dzula. Hone arali wa ṱangana na khombo, wa wana hu tshi khou swa nduni kana hu na mulilo u nga si ḓo wana thuso ngauri a u ḓivhiwi.

Tsha u thoma ndo vha ndi tshi ḓo thoma nda gidimiseliwa o yo ṅwana hanengei vhuongeloni uri a yo wana thuso kha madokotela kana manese. Ndi tshi fhedza hafho nda ndi tshi ḓo humbela ṱhoho kana muhulwane wa itsho sibadela uri a foinele hanengei mapholisani, u bva hafho ndo vha ndi tshi ḓo fhedza nda ya kha vhoramilayo, vhoramilayo wa muvhuso u yo ṱoḓa thuso. Ndi tshi fhedza hafhu nda tshi ḓo gidima hanengei mapholisani uri u wane thuso kha hoyunoni ṅwana muṱuku ane o tambudziwa lwa vhudzekani.

Ndi musi u tshi khou reila mvula dzi tshi khou na, tshiṅwe tshifhinga hu na mimuya, tshiṅwe tshifhinga khombo dzi a itea nga ngomu badani khulwane musi muthu a tshi khou reila o neta kana a tshi reila o sedza luṱingo lwawe nga thungo. Tshiṅwe tshifhinga o kambiwa, a tshi khou ṅwa mahalwa, zwi zwi a itisa uri hu vhe na dzi khombo khulwane badani, u reilisa zwiṅwevho u sa sedzi na milayo ya badani ya nga thungo.

Ndi musi arali muthu ane a vha a tshi khou lwalaho, o isiwa dzi kiḽiniki kana hanengei sibadela vhuongeloni, wa wana vhulwadze vhune ha vha naho, ha honoyo muthu a na honovhu vhulwadze. Wa wana mitshini i sa tou vha hone, mitshini u ḓo wana i tshi khou konḓa nga maanḓa, nga uri na vhalwadze vha hone, u ḓo wana vho ḓala. Zwa ita uri hafho sisiteme ya hone ya u ṱhogomela mutakalo, i tshi khou shaya nungo, wa wana hu sina na maanḓa na luthihi.

Ngoho musi wo ya kiḽiniki, u wana hu miduba fhedzi. U wana ho ḓala nga uri tshiṅwe tshifhinga u wana hu tshi khou shuma nese ḽithihi, a eṱhe. Tshiṅwe tshifhinga wa wana mitshini ya hone i sa shumi, kana hu sina mishonga fhedzi, manese a hone kana nese a sa vhudze vhathu ha vha ho sokou ḓala.

Ndi nga uri khetho dza private dzi a ḓura, vhanzhi vha hone a vha koni u dzi swikelela, nga uri dzi ṱhoga mbadelo. Zwishumiswa zwa u ṱhogomela dza mitakalo dzine dza vha dzi si dza phuraivethe, dzi vha dzi dza muvhuso, a u ṱoḓei na masheleni kana kusheleni na ḽithihi. Vha wana tshumelo mahala havho vhathu.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona uri ndi khwiṋe manese a tshi engedziwa kiḽiniki, vha dovha vha vhudziwa uri havho manese, uri arali vha wanala vha si khou shuma, vha si khou ita zwo u shuma, vha wanala vho sokou dzula, hu ḓo dzhiwa ndango. Vha vhudziwa na zwo uri vha tea u ṱhogomela vhathu, nga uri ndi zwone zwine vho zwi gudelaho tshikoloni, na uri hu engedziwe mitshini, hu engedziwe na mishonga na dzi rumu dza vhalwadze.

Muvhuso u nga ita uri, hu engedziwe dzi kiḽiniki nga ngomu fhethu hu vhe hu hulwane. Hu wanale na dziṅwe dzi kamara, hu u itela vhathu vhene vha nga balelwa u ya sibadela, musi vha na malwadze a shishi, vha nga dovha hafhu vha engedza na manese nga vhuḓalo.

U ḓo wana musi muthu a khou sokou ya hanengei kiḽiniki luṱanu lwothe, a khou sokou ya, a tshi huma, nga uri a huna vhashumi kana vhanese a vha ngo ḓala. U wana hu si khou vha na tshumelo na luthihi, muthu a khou sokou huma a tshi humela, hu sina na a ne a khou muthusaho, nga uri vhathu vha vha vho ḓala, vhane vha vha vha khou ṱhoga thuso.

Ee, nga uri u vha u tshi khou vhona uri khamusi wa lenga nyana, u ḓo wana vhathu vho fhungudzea, uri na iwe u kone u wana thuso, kha dokotela kana kha vhaongi.

U ya nga ha nṋe nṋe, ndi vhona uri ndi khwiṋe vhashumi vha zwa mutakalo, vha tshi nga pfi vha ḓo engedzelwa muholo, nga uri mushumo wa dzi kiḽiniki, dzi a vhuya nga mannḓa. Nga uri vhathu vhanzhi, u ḓo wana vha tshi khou ṱhoga thuso hone.

Vhathu vha tshitshavha, vha ḓo ya mahayani vho thusalea vhoṱhe nga uri vhaongi kana manese vha ḓovha vho vhala, vha vhanzhi uri vha kone u thusa vhathu.

Arali wa wana vhashumi kana manese vha tshi vho u shuma musi vho neta, u ḓo wana vha nga khakha, vha fha mulwadze mushonga u si wone, kana vha vha fha dzhegiseni i si yone, kana philisi i si yone. Zwa ya zwa khakhisa mutakalo wa vhalwadze, kana mulwadze.

Ndi nga uri musi u tshi ya dzi kiḽiniki, kana kiḽiniki, a u ṱhogei tshiṋamelo, u nga musi u tshi ya vhuongeloni, ni kana sibadela. Hu ṱhogea tshiṋamelo, nahone hu vha hu kule. Dzi kiḽiniki u wa ṱavhanya wa swika, na nga milenzhe.

Vhaṅwe vhalwadze vha ya ita zwo u rwa madokotela, kana vhaongi, kana haneo manese, musi vha tshi khou pfa vhuṱungu. U ḓo wana vha si khou dzulisea na luthihi, nga uri vhulwadze vhune ha vha nao, vha vha nao, vha vha vha tshi khou pfesa vhuṱungu. U wana vha songo dzudzanyeya, vha tshi khou itisa zwiṅwevho.

Zwi thusa uri hu savhe na muguduba hanefho dzi kiḽiniki kana sibadela, wa wana vhalwadze vho sokou ḓala. Zwi thusa uri nga tshifhinga tshifhio kana tshiifhio, u ḓo vha u tshi khou ḓivha uri, hu khou thusiwa mulwadze mufhio, na honoyo mulwadze a vha a tshi khou ḓivha uri e tsho ndi tshifhinga tshawe.

Ee, zwo no vhuya zwa itea kha muthu ane nda mu ḓivha, a bva kiḽiniki a songo thusalea, nga nṱhani ha mitevhe milapfu, nga uri ho vha hu tshi khou shuma nese ḽithihi.

Ndi uri musi hu tshi khou shuma nese ḽithihi, vha tshi khou shuma vhoṱhe. Zwi nga ita uri vha fhungudze muhwalo wo kalulaho, wa vhalwadze vha nga ṱavhanya vha fhedza. Hu savhe na miduba.

Ndi musi ndo isa ṅwana muṱuku, musi a tshi khou, a si khou vuwa na luthihi. Nda wana hu tshi khou shuma nese ḽithihi, vhaṅwe vho to dzula na ḽaini ya hone i sa tshimbili. Ndo fhedzisela ndo to mu gidimisela sibadela, hune o wana thuso hone. Ndo pfa ndo dinalea nga mannḓa heḽo ḓuvha, fhedzi a fhedzisela o wana thuso hone sibadela.

Ndi ngauri u ḓo wana dzi kiḽiniki, kana haningei vhuongeloni sibadela, hu tshi khou shuma nese ḽithihi kana ane ha ngo ḓalaho kana vhane vha to vha mararu, kana mavhili vha tshi khou shuma mara vha si khou shuma nga u ṱavhanya. U ḓo wana miduba ya hone yo lapfa nga maanḓa.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona u nga manese ndi khwiṋe a tshi engedziwa, ha engedziwa na dzi kamara hanengei kiḽiniki hune manese a ḓo shumela hone. Ha engedziwa na mitshini na mishonga, ya engedziwa ya vha minzhi. U itela uri vhalwadze vha ṱavhanye vha thusiwe, hu songo vha na miduba.

Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela wa sa zwi thusi naluthihi zwibadela zwi ḓo balelwa na kha masheleni masheleni a uri hu ḓisiwe mishonga zwibadela, vhathu vha humela mahayani vha songo fhola u do wana hu sina na mimakete hune vhalwadze vha nga eḓela hone ha bala na zwiḽiwa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwo leluwa musi vhathu vha tshiya dzi kiḽiniki uri vha yo wana dzilafho dzavho dza ARV na HIV ngauri vha to swika vha ya vha fola ḽaini na vhaṅwe vha swika vha ya vha dzhia phiḽisi dzavho hanengei clinic kana vha wana dzilafho vha thusalea zwavhuḓi.

Musi mushonga wo fhela kiḽiniki vhathu vha toya sibadela hanengei vhuongeloni uri vha kone u yo wana mushonga kana ha vhidziwa uri vhathu vha foinela haningei hune ha vha na mishonga hune ha ṱokiwa hone mishonga ya kono u ḓa.

Vhathu vha ya balelwa u wana dzilafho vhaṅwe u ḓo wana vha tshi balelwa u wana tshelede ya uri vha tou ṋamela zwiṋamelo vha ye sibadela kana navho kha kiḽiniki ya ḽiṅwe shango, u ḓo wana vhathu vha tshi khou bala u wana thuso ngauri vha vha vho fulufhela heneyi kiḽiniki ine ya vha tsini navho.

U ḓo wana vhathu vha tshi khou lwala vhaṅwe kha musi vha ri sia ngauri iyo mishonga ya ndeme i ḓovha i siho, ngauri u ḓo wana na na vhaṅwe vhathu vho vha vha si na masheleni a uya vhuongeloni vho fulufhela heneyo kiḽiniki ya vhupo ha mahayani a havho.

Musi mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo yo thoma vhuponi ha hashu tsho thoma vha nga sedza uri afho kiḽiniki yo kunakisiwa naa yo nakana a huna mashika na nga nnḓa na nga ngomu, honeha mishonga i hone na mitshini i hone naa na zwishumiswa na vhathu vho no nga vho nnese vha hone na vho vhalaho vhane vha nga kona u thusa vhathu vha henetsho tshitshavha kana vhuponi.

Tshithu tsha u thoma tshine mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo i nga thoma tshine tshavha tsha ndeme ndi mushonga u sedza uri hu na mishonga naa, mitshini ya hone uri i hone naa nahone a i ngo rovhea naa.

Nyeletshedzo yanga ndi ya uri muthu u tea u ita a tshi ya u ṱolwa ngei kiḽiniki a tshi u ṱoliwa uri muvhili wawe u na mutakalo na nahone u na malofha manzhi naa muvhilini naa.

Ndi ngauri musi oyo muthu a tshi ya dzi kiḽiniki u vha a tshi khou sokou fhiwa dziphilisi a khou sokou nwa dzone fhedzi nga ngeno a tshi ya hayani wa wana a tshi khou balelwa uri a wane na zwiḽiwa zwa pfhushi, hu uri ho vha ho tea o tou isiwa sibadela hune a ḓo wana zwiḽiwa zwa pfhushi hanengei zwa mutakalo uri a kone u fhola.

Tshine tsha nga katelwa hu nga engedziwa dzi kamara, ha engedziwa na mimbete hune vhathu vho huvhalaho vha ḓo eḓela hone musi vha tshi kho vhaisala, ha engedzwa na mitshini, ha engedzwa na manese vhane vha ḓo ṱhogomela avho vhathu vho huvhalaho.

Vha nga ḓi nanga sa vhathu vha ya vha kulumaga ngei dzikiḽiniki nga nnḓa ha dzharaṱa vha khura arali hu na maḓaka ka nga ngomu ha kiḽiniki ha swieliwa nahone ha koropiwa ha dzula ho kulumagea.

Ndi nga ri hu tea u vha na zwiṋamelo zwa emergency musi muthu a tshi khou lwala kana zwo itea nga madekwana a hayani a ṱavhanya a isiwa haningei vhuongeloni arali kiḽiniki hu tshi khou bala.

Ndi nga vha livhuwa kha uri u vha ṱavhela kana tsimuni yavho hu vhe na miroho heneyi yo fhambananaho kana nda vhafha vhurangaphanḓa ha uri vha ṋambe vha range vhathu vhuponi ha mahayani kha zwa mutakalo.

Nyeletshedzo yanga ndi ya uri musi muthu a tshi khou ṱoḓa thuso na musi a hayani hu tea u vha na zwiṋamelo zwo vhalaho zwa emergency uri hu ṱavhanye iwe a ḓe a dzhiwe, ngauri hu a itea tshinwe tshithu kana muthu a xelelwa nga vhutshiloni hawe ngauri zwiṋamelo zwi si siho. Ndi nga ri vha tea u vha na mitshini miṅwe minzhi ya uri i kone u thusa vhathu vho vhalaho vhane vha vha vhalwadze.

Nyeletshedzo yanga ndi ya uri musi muthu a muswa a muongi muswa u tea u vhea mutakalo wa vhalwadze phanḓa ngauri ano maḓuvha thi hu na vhaongi vhane vha ita zwithu ngo ongolowa. vha ya litsha vhalwadze vho sokou ima hanengei vhone vho to ḓi dzulela vha tshi khou nwa dzi tie vha tshi khou sasaladza na na mafhungo ndi nga mu vhudza uri vhaongi phanḓa a ḓivhe mushumo une o ḓela wone ndi wou thusa vhalwadze.

Vhuponi ha hashu hu na mutakalo wavhuḓi ngauri ahuna na tshika na nthihi ho dzula ho kunakisiwa ho khuriwa ahuna na tshika na nthihi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga hu tshi nga to waniwa goloi ya isa muthu ngei sibadela ngauri u lindela ambuḽentse ambuḽentse i ya lenga i ḓa nga tshifhinga, i tshi sala i tshi ḓa u ḓo wana vhulwadze ha muthu ho ṋaṋa kana muthu o ri sia tsha khwine ndi u wana goloi ya isa muthu sibadela.

U ḓo wana hu sina na tshumelo na nthihi ngauri vhulwadze ha vha ha vhalwadze vhu ḓo ṋaṋa ngauri avhaḽa vho pangiwaho dzi ḓiripi hu nga si tsha dzhena maḓi na mitshini u ḓo wana i si khou shuma ngauri muḓagasi hu ḓo vha hu sina zwa ita uri vhulwadze havho vhalwadze vhu nane kana vha ri sie.

Oyo muthu a nga fenṱha kana wa wana a tshi vho rwa vhaṅwe vhathu ngauri vhulwadze hau ha muhumbulo hu ḓovha ho vuwa wa wana a tshi kho huvhadza vhaṅwe vhathu.

U ḓo wana oyo muthu a si khou tou wana thuso nga ngeno wa wana na zwiṋamelo zwi tshi khou konḓa uri a kone u ya sibadela hanengei vhuongeloni kana a isiwe dzi kiḽiniki hune a ḓo kona u wana thuso hone.

Insulin i thusa uri malofha awu a dzule o dzudzanyea a songo gonya kana a songo ya fhasi na vhulwadze ha swigiri hone i thusedza kha uri hu songo thithisea na luthihi hu songo vha na thaidzo.